Dijo tse di apewang ka bonako tse ke di ratago ke fried chips, chicken burger, magwinya le polony. Goreng dijo tsa bonako di dira gore batho ba seke ba itekanela mo mebileng ke gore di na le mafura a mantsi le letswai. Di na le sukiri e ntsi, ga di na dikotla tse di lekaneng go dira gore mmele o none ka bonako. Dijo tsa bonako di monate fela go botlhokwa go di ja ka teka-tekano.

Go ya ka setso fa mosadi a sena go nyalwa o tshwanetse go simolola go apara mosese wa setso jaaka tuku, tshepe kgotsa leteisi, tuku ya setso mo maotong kgotsa moitlamo. Goreng go ntse jalo, ke go supa tlotlo le serithi jaaka mosadi yo a godileng, ke tsela go itsise setšhaba gore o nyetswe, go bontsha gore o tlotla monna le lelapa le o tsenetseng mo go lone, go boloka ngwao le ditso tsa bo rraetsho. Ke ntlha ya botlhokwa mo go rotloetseng boikarabelo le tlotlo mo lenyalong.

Boikaelelo jwa sekolo sa go rupa ke go fetola basimane go nna banna ba ba nang le boikarabelo, tlotlo le maitshwaro a mantle. Seabe mo setšhabeng, di ruta botho le ngwao, di aga semelo se se tiileng, di thusa go fokotsa matsholo a sa siamang mo baneng mo nakong ya segompieno.

Dipina tsa manyalo re di bona ka dikgafela tsa setso, dikopano tsa lelapa, tiriso ya morabaraba le ditso, go ithuta mo di phitlhelelong tsa lenyalo. Dipina tse di tshamekiwa mo manyalong ke tse di jaaka Morena re tshepile wena, Makoti ke ngwana yo montle, Tshepane le jesane lenyalo, Mmapula. Dipina tse di tsosa mowa wa boitumelo, tlotlo le kagiso magareng ga malapa a a mabedi.

Ditlwaelo tse di dirwang morago ga phitlho go phepafatsa ba losika lwa mohu, di akaretsa go tlhapa kgotsa go noka batsadi, bana kgotsa ba losika ba ka ya nokeng kgotsa go tlhapiwa go tloswa sethunya sa loso, go laya le go rapela. Borai kgotsa bogolo ba dira thapelo ya go baakanya semoya. Go dira ditlhabelo tsa dijo kgotsa diphologolo e le go leboga badimo le go kopa kagiso. Ditlwaelo tseno di thusa lelapa go tswelela le botshelo ka kagiso le go tlhokomela kgolaganyo magareng ga bo le badimo.

Fa ngwana a direlwa setso sa go amogela ke badimo, dilo tse di botlhokwa ke setlhabelo, kgomo, kana dikgogo. Dijo tsa setso bogobe, nama, bojalwa. Thapelo le molaetsa wa go laya batho ba lelapa le ba lolapa. Madi a a tlhokagalang go ka nna three thousand go ya godimo, go ya ka setso le setlhabelo se se dirilweng. Tiro eno e netefatsa tshegofatso le tshireletso ya semoya.

Ke rata nama ya boroso fa ke ja braai ka ntlha ya tatso e monate le e nonneng. Go monate fa e nwewa ka bojalwa kgotsa ditiro tsa setso tsa braai. Go fapoga boitsholo jwa nama ya diphologolo tse dingwe ke sengwe se se monate go sa lebagane le go amogela boitsholo jwa braai.

Go nna moeteledipele kgotsa morupisi mo sekolong sa setso go tlhokagala boitemogelo mo ngwaong. Itse mekgwa le ditlwaelo tsa setso, tlotlo le maitseo. Ruta ka tlotlo le go amogela boitshwaro jo bo molemo. Tlhasetso ya braai, tlotla ke bogolo ba setso, semelo se setiileng, go nna le boitshwaro jo bo tiilego le bopelotelele. Boeteledipele ba tshwanetse go nna le maikarabelo le semelo se se gakgamatsang.

Meaparo e mengwe e e ka re supago gore re baTswana, ke mosese wa setso go thwe ke thukgwe, e supa tlotlo le go boloka setso, go na le tshepe, mo basading seapara go bontsha setso sa kgotsofalo. Go na le ya setso e ka nna ka go tshega le go bua ka botho mo banneng. Seaparo se se supang baTswana ke sa setso le go tlotla mo godimo ga boitshwaro.